Abashadikazi kumele bahlale phansi baxoxisane ukuthi yini abayithandayo umuntu nomuntu ngoba vele abantu abafani, omunye uzothanda ukuthi, omunye athande ukuthi. Ukuze bazi ukuthi omunye uma bethanda into ey'ngafani bangasebenzisana kanjani ukuze balekelelane ukuthi into yabo ihambe kahle emshadweni. Mhlampe uma omunye engakuthandi lokhu okunye, babone ukuthi kuzokwenza kanjani ukuze babekezelelane ngoba kumele babekezelelene. Kodwa loku okubaluleke kakhulu ukuthi bahlale phansi bayixoxe yonke into yabo kusaqala nje.

Duduzile sisi, into engingakululeka ngayo ukuthi la emphakathini wangakithi, abantu besifazane banakho ukubukeleka phansi kodwa kuzomele nje uzame ukusebenzisana nabantu abakhona. Futhi njengoba ungena kwibuholi bendabuko wasemphakathini, ube umuntu wesifazane onesizotha, ozothwala ekhanda ukuze bezokwazi nabantu besilisa ukuthi bekuhloniphe, bakuvikele isithunzi sakho. Ungagqoki izinto ekungafanele uy'gqoke njengomuntu wesifazane. Uhlezi ubukeka njengomuntu wesifazane ohloniphekile nonesizotha.

Imithandazo eyenziwa ngesikhathi sokuzalwa kanye nomcimbi wokwethiwa kwegama lengane, kuyaye kube ukuthi kuyathandazwa, kubongwe ukuthi ingane ifikile. Mese kuqanjwa igama elizohambisana nesimo leso mhlampe kade kade kusolwa uma wengane. Elihle, elingezukuba nesici, mese kuyabongwa, kuNkulunkulu, uma kungamakholwa. Uma bekholelwa emsamu kuyiwa emsamu kuyobongwa khona. Kuyeke kuyisize-ke ingane ekukhuleni ukuthi yazi ukuthi ekhaya kukholelwa kubani noma kwini.

Yebo kukhona kuningi kakhulu. Ngenxa yokuthi abadala abasay'thandi izinto ezay'dliwa kudala, bathanda izinto ey'dliwa manje zokudla kwesiZulu. Hhayi abakuthandisisi kahle okwenza ukuthi kungabi mnandi-ke nokukupheka, ngoba kusuke kuzodliwa abantu abadala abantwana bangakudli.

Amathuluzi obuchwepheshe yiwo wona amafoni lawa esiwaphathayo. Ayasiza kakhulu ngoba ayakwazi ukwamukela zonke iy'limu, ngoba phakathi kunezinto ezenziwe ukusiza ukuthi zilekelele ukususa olunye ulimu, luye kolunye ulimi ngaleyo ndlela. Kwenza kube lula ukuthi uqonde ukuthi leli gama lithini, leli gama lichaza ukuthini. Alukho ulimi abangalufakile ukuthi wonke umuntu asizakale ngokusebenzisa lona.

Imithandazo nemikhuba yokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama iyahluka kwamasiko ney'nkolo ezahlukahlukene. Ngoba uma kuzokwenziwa usiko noma umkhosi wokuqamba amagama, kuyeke kuthathe iy'nsuku ey'thile ukuthi lwenziwe lolo siko. Kanti ngokwenkolo, ingane ithi izalwa abazali bebe beyinikeza igama ngalo lelo langa, abanye mhlampe ngakusasa akudluli isikhathi eside. Kodwa uma kusuka emasikweni kuney'nsuku ey'kaleliwe ukuthi kwenziwe lowo mkhuba lowo wokuqanjwa kwegama.

Kubaluleke kakhulu ukuthi iy'zukulwane ezizayo zifunde ukugqoka iy'ngubo zomdabu nemvunulo. Lokho kuyokwenza ukuthi isizwe nesizwe umuntu angaphansi kwaso azazi ukuthi imvelaphi yami ila. Lokho kokwenza ukuthi kungapheli ukuzazi nokuy'qgaja ngokuthi uyisiphi isizwe noma udabuka kumuphi umdabu wendabuko wakini. Ngokuthi wazi ngemvunulo yakini njengomuntu.